Mona ho nna hoya ka tjhebo ya ka. AI e ka sebediswa haholo ntlheng ya temo, le kotulo. Lebaka baka ka hodima sena hore ke re yalo, ke hore na, re se re e tlabe e etsa hore nako e bolokehe haholo ntlheng ya temo le ntlheng ya ho jala. E ne hape ke ntho e leng hore ya hlokahala haholo hona dipolasing moo, hobane tse ding tsa di tsa dimela di nka nako ho ka hola. So ka mokgwa oo AI e ka ba le seabo se setle sa ho hodisa dimela

Nna thatohatsi ya sehlahiswa sa dijo se ke se ratang, se tsubelletsweng, ke perekisi. Mme ke a kgona ho e lata mmarakeng e sa tsubelwa. E tsubelletsweng le e sa tsubellwang. Mme ka mokgwa oo, nka kgona ho itsubellisa yona nna ka ho e fetola. Ka ho e, ho e pheha mme ke e kenye ka hare ho dibotlolo ebe .

Ntlha ya ka ya pele tabeng ya ho ya ho etsa mosebetsi ha ke na le serapa kapa dirapa. Taba ya pele ke tlo, ho tla ya ka hore serapa se ke le hore ke na le sona ke sa mofuta ofeng. Ho na le serapa sa temo, e leng polasi. Ha ke hloka batho ha ke tlo jala, ke tlo hloka batho ba tlo batho ba tlo tla ba sebetsa. Hore ke kgone hore ke jwale, le ba tlo kgona hore ba phethola mobu, le ba tlo kganna diterekere. So ka tsela e jwalo, ke tsela ya ka ya pele ya ho etsa mosebetsi hore mosebetsi o be teng. Mme kamorao ho moo ke tlo hloka batho ba tlo kgona ho rekisa dihlahiswa tse tla beng ke di jetse tshimong ya ka.

Ntlha ya pele ho tloha ho shebuwe haholo nako tsa selemo. Mohlala nako ya mariha. Ke moo eleng hore ho hlokahala diaparo tse futhumalang teng. E ne ke teng moo eleng horeng boya ba dinku ke bona bo eleng hore bo sebetsa haholo nakong eo. Ho etsa ho etsa diaparo tse futhumala haholo for bana, le batho ba baholo. Le dikobo tse futhumalang teng. Ke teng, ke teng moo eleng horeng boya bo ba dinku bo sebetsa haholo ho ka thusa ho etsa dihlahiswa tse se di boletse. Mme metjha e nkuwang moo e tloha e ba metjha e ya ya ho kuta le ho etsa diaparo.

Naha enana ya Afrika Borwa ke naha ya batho ba batsho. Ke naha e leng hore e qadile e phela ya batho ba batsho. Mme merabe e meng ya fihla ka morao. Ya ba kukela yona. Hobane, e na le di-mineral tse ngata. Ke teng moo eleng horeng, dintho di ile tsa qalella ho fetoha teng. Feela mara ho tloha qalong naha e ya Afrika Borwa, ke naha e leng horeng ke ya batho ba batsho.

Lehlwa le senya, le senya maphelo a batho ba dipolasi. Ka tsela ya hore, lehlwa ho le nele, le hatsetsa dimela. Mme le thibela dimela ho hola hantle ka nepo. Tse ding tsa dimela ha di utlwa serame se se ngata jwalo ka lehlwa. Di ya shwa, mme ha di hole. Ke teng moo eleng hore tshenyehelo ya batho ba dipolasi e qala teng. Hobane dimela tsa bona di tloha di shwa. Mme ha o ka thola wa sheba, peo e leng horeng e jetse dimela tseo e rekuwe. Le mobu, o tshetse manyolo, manyolo a rekuwe. So e ba tshenyehelo e kgolo ho batho ba dipolasi. Ha lehlwa le phela lena jwalo le jwalo.

Ho lema, ha se wa batho ba baholo fela. Ho lema ho ntso kenyelletsa le batjha ka hare ho ona. Ke hona ho na le dithupelo tse fapaneng, for bohle ka tsa ho lema. Ho lema ke ntho e kgolo haholo, haholo bakeng sa ho etsa tjhelete bakeng sa ho etsa kgwebo. Ke ka hona rona batho ba batjha ho holeng ha rona. Re ikamahantseng le hona taba ya ho lema. Hobane, ke moo eleng hore bophelo bo bongata bo teng.

Motjha wa pele wa ho fumana tjhelete. Ke ho apply-ela di-funding. Ho na le di-funding tse thusang ka tsa ho lema, ka tsa taba ya Agriculture. So nka eletsa haholo hore motho ha ka qalella ho ho apply-ela di-funding tseo. Mme a nke polane ya hae ya kgwebo a ise di dibankeng tse haufinyana ho kopa thuso ka tsa tjhelete.

Tsena ke tse ding tsa dimela tse holelang moo batang. Mohlala nka nka mohlala ka semela se bitswang Protea flower. Ke se seng sa dimela tse, se seng sa dihlahiswa tse leng horeng di teng Code of Arm-ong ya mona Afrika Borwa. Ke tse ding tsa dimela tse kgethehileng tse sa fumaneheng ha bobebe jwaloka semela se tshwanang le sefate sa Paraffin. Sena se bitswang ka Christmas tree. Ke dimela tse leng hore di kgethehile tse tse hlokomelwang haholo. Tse fumane tse sa fumaneheng fela fela.

Ntlheng ena taba ena e ka rarollwa ka, dipampitshana tse totobatsang hore e feela e naha e le ya ya ntate wa bona. Se o se ka e kaba bopaki le makgotleng a dinyewe. Hore naha e feela e le ya ntate wa bona.

Jwalo ka rapolasi naha ke tlo e siya matsohong a ngwanaka wa moshemane. Hobane e le yena mojalefa. E leng yena, e ke mo rupelletsweng hore a tshware naha a tshware polasi eo ka tsela e jwang. E ke mo rupelletsweng tsohle tse etsahalang ka hare ho polasi eo. So polasi ke e tshepela yena, hobane ke yena a tsebang tsamaiso ya polasi eo. Ebile ke yena mojalefa, ebile ke yena motho a hodisang lelapa.

Nka qala ho ngola ka mofuta wa mobu, o fumanehang polasing. Le mofuta wa dimela tse melang ka hare ho mobu oo o teng polasing eo. Le tsa bophelo ba polasi eo, hore ho phelwa ka tsela e jwang. Le kgolo ya polasi eo, hore na hore ho tshwarisana ka tsela e jwang polasing eo.

Mona ke founa mabapi le, le polasi ya ntatemoholo. Ho latela ka di ka ditokomane tse ke di fumaneng. Ditokomane tsena di hlalosa hore polasi ena e mabitsong a ntatemoholo. Mme le sebaka sena, lefatshe lena le mabitsong a ntatemoholo. So, ke ne ke leka ho botsa hore na ho ya pele ho ka etsuwa jwang? Jwalo ka ha ke tshwere bopaki bo totobatsang hore na polasi ena e feela e le ya ntatemoholo.

Nka qala ka ho hlalosa mofuta wa serapa se eleng horeng batjhaki ba botsa ka sona. Mohlala, polasi e jalang sonoblomo. Nka nka batjhaki ka ba tsamaisa polasing eo. Ho ba hlalosetsa hore na sonoblomo ke semela se jalwang polasing eo. Mme mobu o hore oe fumane o medisitse sonoblomo ka tsela e ntle ka tsela e jwalo. Ho etsahetse eng, ho tshetse manyolo a mofuta ofeng ho hodisa serapa seo.

Tlhapi ya Tuna ke sejo se le horeng, boholo ba nako o tlo se fumana ka hara lekotikoti. Mme pele se kenywa ka hara lekotikoti. Se a pheuwa, mme se keng se nokwe ka dinoko tse tse monate. Mme kamorao ho moo, be se kenya ka hara makotikoti. Mme sejo sa teng nka kgona hore o se je, o se phehile, kapa o se o sa se pheha. Hobane sentse se pheuwe ka ha se tswa ka hara lekotikoti.

Dikgoho tsa mahaeng di hola hantle ka ditlamatlama. Di hola hantle ka di poone. Mme ha hona letho le sebediswang hodima tsona hore di hole ka pelenyana. Mme dikgoho tsa ka ditoropong, di a hlabuwa. Ke ka hona ho fumana nako ya teng, nama ya teng e sa tshwane le dikgoho tsa mahaeng. Na kgoho mahaeng nama ya tsona e thata. Mme ditoropong nama ya tsona e bonolo hobane, di hlabuwa dipeiti hore di hole ka pelenyana. Mme le dijo tse di jang ke dijo tse leng horeng di na le di-chemical hore di, di phakise di dihodise ka pelenyana.

Poone e tswang tshimong, e matlafetse haholo ho feta poone e se etswa ka hare ho fridge. Poone e se etswa ka hare ho fridge ha e sa na di aha mmele tse tse hantle, tse ngata. Mme ha e sa le fresh, jwalo ka ha o tla fumana poone yane. Jwalo ka poone e tswang tshimong, poone e tswang tshimong e ntse e le fresh haholo, ho feta e se etswa ka hare ho ho sehatsetsi.